Ee, ke akanya gore moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong e tlotlegang jaaka di-conference, ka gonne go bontsha tlotlo seriti le boitshupo jwa setso sa gago. Mo dinageng di le dintsi go a tlotliwa fa motho a emela setso sa gagwe ka go apara moaparo wa o ne ka maitlhomo a a siameng. Nngwe go emela setso sa gago ka boikgantsho, o bontsha kgolagano ya gago le motheo wa gago ya gore o itse gore o tswa kae, o tlhotlheletsa tlotlo le puisano.

Ke potso e monate eno, fa ke le motho ke ka reng ka diaparo tsa me mo setsong sa me le ka fa di tsa nako? Diaparo tse di di apariwa mo setsong sa me ke diaparo tse dintle mme ke diaparo tse diaparo mo maemong a a farologaneng, tse di na leng sebopego se se motlhofo jaaka a nang le mebala e tlhwatlhwa kgotsa di tse di tlhomologileng. Diaparo tse di nang le mebala , ke rata go tlhama maikutlo ka go dirisa mebala e e farologaneng jaaka botala, bokhibidu, le bosweu. Diaparo tse di tlhomilweng mo motseng wa ditsala, ya ditsela kgotsa mo meletlong gona le diaparo tse di tswang mo ditorong tsa setso kgotsa tse di tlhomilweng ka setso sa me.

Moaparo wa setso o montle ke ofe? Ke tla bolela moaparo wa setso wa leteisi la baSotho, jaaka moaparo o kgatlhang thata ebile o montle. Santlha go na le bogologolo le tlhompho ya setso. Leteisi la baSotho le tshwana le letsogo le le matlhagatlhaga ya setso, le supa hisetori, botshelo le boitumelo jwa batho ba baSotho.

Potso ya gago e malebana le ntlha e botlhokwa thata ya setso. Sa ntlha dikakanyo tsa bogologolo di fetogile, bana ba segompieno ba lebala kgotsa ga ba itse sentle ka botshelo jwa setso, mme ba batla lebana le lefatshe la sekgala sa lefatshe le le kgethehileng la maemo a a farologaneng. Tlhotlheletso ya mekgwa ya batho ba bangwe dikakanyo tsa diaparo di tshwana le tsa kgolagano ya lefatshe ka kakaretso, mekgwa ya go apesa e amogelwa ke go le gaufi le mekgwa e e tlwaelegileng mo metseng ya magareng a lefatshe kgotsa kwa mafelong a farologaneng.

Potso e e botoka thata fashion-e le diaparo, setso le botshelo jwa motho. Diaparo tsa motho di ka nna dipontsho tsa setso sa gagwe, jaaka mekgwa ya go apesa e amang tsa setso, maemo a tshwanetseng le ditumelo tsa batho, dingwao le ditumelo.

Moaparo o mosadi a nyetsweng a tshwanetseng go apara ke ofe? Moaparo o tlotlang yo ikgethileng wa setso o o bontshang gore mosadi o fetogile mme jaanong mo sena go nyalwa. Mo lefatsheng la baSotho moaparo wa mosadi yo o nyetsweng ke letlalo la baSotho, kgotsa diaparo tse di nang le meralo e tlhomologileng e tsenyang ditlhogo ya botshelo jwa gage jo bo fetogileng.

Dintlha tse diaparo tsa setso tsa Setswana di dirwang ka tsone letlalo la diphologolo, diaparo tsa setso tsa Setswana di dirwa ka letlalo la diphologolo tse di farologaneng jaaka kgomo, tlou, dikgomo tsa naha le dikgomo tsa naga tse di tlwaelegileng. Letlalo le na le botsogo jo bo tiileng le go maatlafatsa diaparo gore di nne tsa nako e telele.

Kamano magareng ga setso le diaparo tsa basadi e kgolo thata, diaparo tsa basadi di bontsha botho jwa setso, maemo a botshelo, le ditumelo tsa setso tsa setšhaba sa bone. Ka go apesa diaparo tsa setso basadi ba tshegetsa ditlwaelo, ba bontsha tlotlo mo setšhabeng, mme gape ba supa maemo a bone a botshelo jaaka mosadi yo o nyetsweng kgotsa mosadi yo a sa nyalwang. Ka bokhutswane diaparo tsa basadi di nna letshwao le le botlhokwa la go tshela, le go supa setso le semelo sa motho mo setšhabeng.